Ka pono ya ka, batsofe ba lokela ho hlokomelwa ka lerato, mamello le tlotla. Re ka ba hlokomela ka ho ba fa dijo, meriana, le ho ba etela kgafetsa hore ba se ikutlwe ba le bang.

Ka pono ya ka, batsofe ba bang ha ba fumane tlhokomelo e lekanetseng dipetleleng, mmuso o etsa tse itseng, empa ha ho a lekana. Ho hlokahala hore ho ekeletswe basebetsi ba tlhokomelo, dijo le meriana e lekaneng hore batsofe ba phele hantle.

Re ka thusa batsofe ka ho ba hlomella ka dipalangwang tsa mahala, ho ba tlisetsa tlhokomelo ya bongaka malapeng kapa ho aha dipetlele tse haufi le moo ba dulang teng. Hape re ka ba thusa ka ho bokella menehelo bakeng sa tlhoko tsa bona.

Re ka buisana le batsamaisi ba dikoloi hore, ba be le dikoloi tse loketseng batsofe, tse nang le ditulo tse bonolo. Hape ba ka hlophisa ditshebeletso tsa ho tsamaisa batsofe ka nako e itseng le ditjhelete tse tlase kapa mahala. Sena se tla thusa hore batsofe ba fihlelle dipetlele ha bonolo.

Ke tla mo thusa ka ho ngola letsatsi la kopano. Ke mo hopotse ka cell phone kapa ka ho mo bitsa pele a tloha lapeng, ke tla mo etela hape ka matsatsi a pele, ho netefatsa hore o tla ya sepetlele.

Ka pono ya ka, mmuso o lokela ho kenya letsoho ho ntlafatsa ditjhelete le ditshebeletso tsa tlhokomelo ya poraefete bakeng sa batsofe, hobane ha ba na tjhelete e lekaneng. Le ha dingaka tsa mmuso di sebetsa hantle, batsofe ba ka ruwa molemo ha eba ba ka fumana tlhokomelo e ntlafaditsweng ho private ho tloha mmusong.

Re ka thusa batsofe ka ho ba ruta ka tlhokomelo ya bophelo bo botle, ho ba thusa ho fumana meriana ka nako le ho ba etsetsa tlhahlobo ya bophelo ka mehla. Hape re lokela ho ba fa dijo tse phethahetseng le ho ba thusa ka boikwetliso, sena se tla ba thusa ho phela bophelo bo monate le ho thibela malwetse.

Ke bona hore malapa a mang a hlokomela batsofe ka lerato le tlotla, a ba fa dijo, ho ba etela le ho ba thusa ka dintho tsa bona tsa letsatsi le letsatsi. Le nna nka thusa nkgono kapa ntatemoholo ka ho ba mamela, ho ba fa dijo tse phethahetseng le ho ba thusa ha ba hloka. Ka setso sa rona re lokela ho hlompha batsofe, empa ho ka ba dintho tseo re ka di ntlafatsang, jwalo ka ha o ba fa tlhokomelo ya bophelo le tlhokomelo ya maikutlo.

Ke a utlwa hore ho hlokomela batswadi ke morwalo ho bana ba bang, empa ke nahana hore ke boikarabelo ba rona re le malapa. Re ka leka ho ba thusa ntle le ke hore re tlose bophelo ba rona, ho molemo ho be le thuso ya setjhaba le mmuso, ho thusa batsofe hore bana ba se ke ba ikutlwa ba kgathala haholo.

Ke nahana hore batho ba bang ba thabela ho kgutlela mahae hobane, ba ikutlwa ba hokahane le setso le lelapa la bona, empa ba bang ba ka thaba hobane di tshebeletso le bophelo mahae ha bo tshwaneng le ditoropong. Ka kakaretso ba phela hantle haeba ba fumana thuso le tlhokomelo e nepahetseng.

Setjhaba se ka thusa ka ho theha dikamano tsa batho ba kopanang le batsofe, ho ba etela kgafetsa le ho ba hlokomela ha ba le malapeng. Hape ho ka ba le dikahare tsa thuso moo batsofe ba ka buang ka mathata a bona, ho thusa batsofe ho ikutlwa ba sireletsehile ebile ba hlokomelehile.

Ke ba hlaloseditse hore ke ba bitsitse hobane ke tshwenyehile ka batsofe, ba ha rona ba phelang ntle le metsi kapa motlakase. Ntho ena e ba bakela mathata haholo hobane, ba sitwa ho lata metsi kapa ho iphehela dijo, re lokela ho sebetsa mmoho ho ba thusa hore ba phele ka botle le ka boiketlo.

Ke tla mamela moahisane, empa ke tla qala ka ho isa nkgono sepetlele ho ngaka ya tlwaelo hore a hlahlobuwe hantle, haeba ho hlokahala ke ka mo isa le ho ngaka ya setso. Ke nahana hore ho molemo ho kopanya ditsela ka bobedi ho etsa bonnete hore o fumana phekolo e nepahetseng.

Ke tla bua le ntatemoholo ka bonolo, ke mo botsa hore na meriana eo ke ya eng. Ke tla mo bolella hore ke tshwenyehile hobane ho kotsi ho nwa meriana eo re sa e tsebeng hantle. Ke tla mo eletsa hore re ye sepetlele mmoho hore ngaka e mo fe phekolo e sireletsehileng.

Boemo bo bohloko ba bophelo ba batsofe. Ho bohloko ho bona ntatemoholo kapa nkgono a kula a se na thuso, mme ba bang ba sentse ba tlohetswe ba le bang, ba hloka lerato le tlhokomelo.

Ke utlwile bohloko haholo ha ke bona motho ya hlokomelang motsofe a sa mo tshware hantle. Motho ya tsofetseng o lokela ho fuwa hlompho, tlhokomelo le lerato. Taba ena e ntlha ebile pelo haholo hobane, ho bohloko ho bona motho ya futsanehileng a hlekefetswa kapa a seiwa a sa thuswe hantle.

Ke ithutela ho fumana setifikeiti sa ho hlokomela batho ba tsofetseng, mme ke leboha monyetla ona haholo. Le ha ho le jwalo, ke hlokometse hore hona le dintho tse itseng tseo re sa rutuweng ka tsona, empa ke bonang ekare di bohlokwa haholo tabeng ya tlhokomelo ya batsofe. E ngwe ya dintho tseo, ke tsela ya ho sebetsana le maikutlo a batsofe, re sa rutwa ka botlalo ka moo re ka thusang batsofe ha ba le tlasa kgatello ya maikutlo, kapa ba ikutlwa ba le bang ba sa batle ho phela. Ho hlokomela maikutlo a bona le ho tseba, ho ba tshehetsa le ho ba mamela. Ke ntho e lokelang ho kenyelletswa thupellong.

Ke nahana hore ho isa batswadi lehaeng la maqheku, ho ka ba molemo kapa ho se be hantle. Molemo ke hore ba fumana tlhokomelo e kgethehileng, empa bobe ke hore ba ka ikutlwa ba lahlilwe. Ho bohlokwa hore ba nne ba etelwe ke ba leloko hore ba se ikutlwe ba le bang.